Go tšhameka metšhameko ya kgaisano mo metšhamekong ya ileketeroniki e ka nna metšhameko le go itlosa bodutu ka nako e le nngwe. Ka gonne go kopanya di-element-e tsa kgaisano leano le tlhabololo ya bokgoni jaaka metšhameko ya setso. Fa gape go letla go ijesa monate ka tsela e sareng sepe le go kgatlhegela motho ka nna jaaka go itlosa bodutu.

Metšhameko ya mogala wa letheka e amile ka fa batho ba tšhamekang metšhameko ka gonne ka go dira gore go nne le go fitlhelega. Seno se ka tswa se dirile gore metšhameko mengwe e se ka ya tšhameka ka namana go ya ka go e tšhamekiwang ka founu, mme gape metšhameko ya mogala wa letheka e dirile gore batho ba le bantsi ba kgone go tšhameka le go dira gore ba kgone go dirisana le batho ba bangwe mo internet-eng.

Metšhameko ya kgwele ya dinao ya FIFA motšhameko wa metšhameko o nale tsela ya mmatota le ditlhopha tsa mmatota. Kgwele ya dinao ya league ya ditoro tsa ngwaga wa twenty twenty five motšhameko o ratwang thata wa kgwele ya dinao o tlhagisitsweng ke di million e tsa batho.

Didiriswa tsa metšhameko tsa ileketeroniki e tse di jaaka di-smartphone, di-console le di-PC di dira gore metšhameko e fitlhelege gongwe le gongwe. Di kgontšha batšhameki ba le bantsi le metšhameko wa lefatšhe lotlhe. Di godisa motšhameko wa kgaisano di bontšha ditšhwantšhofatso le dipetšhe.

Fa go tla mo motšhamekong wa ileketeroniki ke o rata ka gonne o le botlhofo, ebile o ka fitlhela gongwe le gongwe ebile o na le dilo tse di farologaneng. Se se dirang gore ke o rate gape ke gore go bonolo go tšhameka ka dithunya tse dikhutšhwane jaaka ka nako ya go ya tirong ka ditlhopho tsa batšhameki ba le bantsi ba tšhameka motšhameko wa botsalano. Ditlhabololo tsa teng tse dintšha di dira gore motšhameko o nne le bo-fresh.

Go tšhameka metšhameko wa mo inthaneteng gantsi o tlhoka sediriswa se se tšhwanang le khomputara, mogala wa letheka kgotsa console ya motšhameko. Metšhameko e ratang thata mo inthaneteng e a farologana, mme mengwe e e itsegeng thata ke league ya dikinane. Dikinane tsa Apex.

Go tswelela o tšhameka mo inthaneteng go ka ama go laola nako go dirisana le batho botsogo jwa tlhaloganyo le jwa mmele. Le go nna le bokgoni nna ke rata motšhameko wa PUBG Mobile. Ke motšhameko o ratwang ke wa battle royale o nang tiro e e tseneletseng le motšhameko wa togamaano.

Motšhameko wa inthaneteng o tlhoka tšhedimosetso ya kgolagano ya inthanete go dirisana le di-server-a. Batšhameki ba bangwe le di ntšhwafatso ditlhokego tsa konokono di akaretsa kgolagano e tlhomameng ya internet-e sediriswa se se tšhwanetseng, mme ka dinako tse dingwe diakhaonto tse di rileng tsa metšhameko.

Batho ba tšhameka metšhameko ya mo inthaneteng bosigo. Ka ntlha ya mabaka a farologaneng jaaka nako ya mahala morago ga ditiro tsa letsatsi le letsatsi. Kgolagano e e botoka kgotsa pitlagano e nnye ya network mo mafelong a mangwe. Mongwe fa a sa batle go reka tšhedimosetso e turang go tšhameka metshameko ya mo inthaneteng a ka dirisa Wi-Fi fa e le teng. A batla mekgwa ya go boloka tšhedimosetso mo metšhamekong kgotsa a tlhopha metšhameko e na leng ditlhokego tse di kwa tlase tsa tšhedimosetso.